Ukuthenga isithuthuthu kungabeka impilo yakhe emngciphekweni kuba abantu abaninzi abanazo izithuthuthu kwaye angabukeka njengomntu abo bazizigilamkhuba abangaya kuye lula. Bangasithatha basithengise ngexabiso eliphantsi kakhulu. Imithetho yezendlela ayifane ithethe ngabantu abaqhuba izithuthuthu, yiyo ke loo nto umntu funeka exhalabile xa efuneka ethenge isithuthuthu ngoba abantu abaninzi abafundisekanga ngaso isithuthuthu nendlela esebenza ngayo.

Andiboni ingumbono omhle ngoba kwizithuthi zikawonkewonke wonke umntu uba nendawo yokuhlala. Xa umzali ekhwela neprem kwizithuthi zikawonkewonke loo nto izawuthetha, ithetha kwinto yokuba abantu abazohlala ngendlela ehlelelekileyo nangendlela abathanda ukuhlala ngayo.

Akukhuselekanga kakhulu abantu baphumle kwiindawo ezitha amafutha ngoba izikrelemnqa ziye zijonge ezi ndawo abantu bamisa kuzo iimoto zabo okanye izithuthi zabo. Baye babe ngamaxhoba yolwaphulomthetho ngenxa yokuba ezi ndawo zezona ndawo eziye zijongwe ngabantu abaphula umthetho, bafune ukuthatha izithuthi zabo okanye izinto abanazo kwizithuthi zabo ezifana nemali nezinye izinto.

Izinto endingazithandiyo ngomsebenzi wam kukuba umntu uqhuba umgama omde engaphumli. Kubalulekile njengomqhubi oqhuba izinto endiziqhubayo ezitsala izinto ezinzima ukuba ndiphumle. Kodwa umsebenzi wam awundivumeli into yokubana ndiphumle. Ezinye zezinto endingazithandiyo ngomsebenzi wam iindawo zokuthenga ukutya okanye into esiwa empumlweni azifane zibe khona, kungoko akuthandisiseki ukusebenza lo msebenzi ndiwenzayo. Naxa ndifuna ukulala akulaleki ngoba.

Umsebenzi wam uquka abantu abaninzi abahlukileyo. Ezinye zezinto endizithandayo ngomsebenzi wam kukuba kukukhwelisa abantwana besikolo ndibase esikolweni, kukukhwelisa abantu endiba nengxoxo nabo. Ngamanye amaxesha iba yingxoxompikiswano kodwa akubikho mntu onyhashela okanye onyhasha iimbono zomnye umntu. Ezinye zezinto endizithandayo kukuba ngeMigqibelo ndiye ndihlale ndiqokelele apho okuncinci endikufumeneyo phakathi evekini ndikudibanise ndenze ukutya, ndenzele abantu abahlala endleleni abangenamakhaya.

Ngokusebenzisa iibhasi uye ufike emsebenzini kwangethuba kuba yona ibhasi ikuthatha apho uma khona ikubeke kule ndawo uya kuyo. Xa usebenzisa izithuthi zikawonkewonke, izithuthi ziye zihambe zikhangela abantu abakhweleyo abaya kwiindawo ezingafaniyo. Ufumanise ke intoba ngamanye amaxesha umntu uya kwindawo ekude kunawe okanye uya kwindawo esecaleni kwale wena uya kuyo. Isithuthi eso kufuneke siqale kuyo le ndawo yalo mntu ukhwele esiya kwindawo ekwicala lalapho uphangela khona.

Uhambo olude luyayidina umzimba. Ndizophatha amanzi, iziqhamo nemifino ukuncedisana nomzimba wam. Ukwenza ndibe ntofontofo, ndizophatha ingutyana encinci ezokuxhasa intamo ukuze ingadinwa okanye ingabikho buhlungu ngenxa yendlela. Ndiphathe nefowuni eza kundinceda ukuba ndichithe isithukuthezi okanye isiyali ngokubukela izitrimu endizithandayo okanye ndimamele umculo endiwuthandayo.